Ke ne ke tloga kwa ko Johannesburg re ya kwa Cape town. Ke ne ke itumetse ele tota, empa ebile ke tshogile ka gonne ke motho yo montsho ke tlamehile go tshoga ke tlamehile go nagana ditlamorago tsa go tsamaya ka sefofane fa e ka fela petrol fa e ka wela fa fatshe ya tuka molelo.

Nna ke bile ka lebana le le letshogo la me ka ya go namela sefofane re ne re dirisa FlySAfair, e ne ya re tsaya fa Johannesburg ya re isa kwa Cape town. Ke ne ke itumetse fa ke fitlha itse, erile fa ke namela ke ne ke tshogile empa letshogo la me la tsamaya ka gonne ke ile ka tlwaela sefofane.

Ee tsala ya me, sa ntlha o tlile go ya kwa inthanete. Mme wa ya kwa khamphane ya sefofane, e tla ba maikgethelo a gago gore o dirisa se se feng empa o ka dirisa Flysafair. Mme wa reka tekete ya go ya kwa Nigeria mme ebile o tshwanetse go lukisa passport ya gago o ka e fa o sena yone o ka e dira kwa home affairs. Fa o fetsa o tlo e berekisa kwa sefofaneng, fa e le la ntlha o tlamehile go lebana le letshogo la gago, mme o kgona go le fenya.

Ee go na le dibese tse ke di ratang di bidiwa ke a dirata ka gonne ga di ture go gaisa di tekesi, di tekesi ke thirty five rand, mme di bese ke twenty five ranta fa ke tloga fa, mo ke nnang go fitlhelela kwa toropong.

O fitlhela ebile karata e e tlamehileng e ntshware kgwedi yotlhe, empa nna ke bereke ke ye mosebetsing di beke di le pedi fela mme karata eo e se ke ya bereka. For kgwedi go beke tse di setseng mo kgweding e e be o kare ke latlhegelwa ke tšhelete.

O tlamehile go dira bonnete gore o ya kwa boithutelong jwa go kgweetsa dibese, and-e o dira le bonnete ba gore o dira sentle. Ebile ba dire le bonnete ba go ya kwa home affairs ya go kgweetsa koloi kgotsa dibese then o tlamehile go ka dira license ya go kgweetsa di bese e bidiwa code fourteen.

Ba iphitlhela ba dirisa di tekesi mme di tekesi di dira gore ba fitlhe kwa tirong, ka nako e ba sa tshwanelang go fitlha ka yona. Mme seteraeke se dira gore batho ba tshube dibese ka malelo.

Ka gonne di thusa batho ba ba planileng go fitlha kwa tirong ka nako e e rileng. Fa bese e ka e tlela ka dinawa e bidiwa brakpan ke ka gore sengwe sa bese.

Ee e kile ya ntshiya go bile letsatsi le le gore ke bidiwa interview, mme ne ke tlamehile tshware ke namele bese ya five am. Empa e ntshile ka tlamela gore ke namele ya six, ke fitlhile kwa interview e fedile, ebile ba njikisa gore ke boele gae ka gonne.